Batswadi ba ka nna ke bona ho le molemo ke hore le nke difounu tse, bana ba ba be le nako ya hore ka nako e tjena ho fihla nako e tjena ha ba sebedise difounu hobane di ba sitisa haholo mesebetsing ya bona ya dikolo. Nna ke nka founu, ngwana ha a tsamaye ka founu sekolong. Ha tsamaye ka founu sekolong. O tlo e nka ka five o' clock ha qeta mosebetsi wa hae wa sekolo, a qeta kaofela tse a di etsang, tsa tshwantse a di etse tsa sekolo. Ka five ke a mo fa founu, ha robala bosiu wa e tlisa ke ae beha, feela jwalo. Hosane hape ka five ha qetile mosebetsi wa hae wa sekolo, ke a mo neha feela jwalo. So, ke bona ho le betere jwalo ka hoba nna wa nthusa.

Mme ke maswabi haholo ka seo ntse ke se etsa. Ka hoo, ke kopa o ntshwarele nka sa pheta ke se etsa. Ke ne ke kopa o kgutlise game ya ka ke tla re ha ke tswa sekolong, ke etse mosebetsi wa ka wa sekolo hantle. Ke qete se tshwantse ke se etse tsa mosebetsing wa sekolo, ke kgona ke tla dlalang game ya ka. Ka hoo, ke kopa o ntshwarele haholo mme wa ka ke maswabi haholo. Ke a kopa, ke kopa o kgutlisetse game ya ka please. Ke a kopa mme.

Di-game tse bapalwang hae televisheneng ha ke na tsona, empa maikutlo a ka ha thabisi haholo hobane di senya di-TV tsa rona. Ka hoo, a ke dumellane le tsona nna empa tsona ha ke na tsona.

Ke bona mabapi a hore ba tsebe ka di-game tsa mohaleng e tshwantse e be hore ho be le campaign-e e tla e tswang mahaeng, e tla kgona ho ba ruta ka di bapala tse bapalwang founung ka hoo ba se na tsebo ya tsona. Ka hoo, ha ho ka ba le campaign-e e tla ba rutang hore ba tsebe hore ho na le di-game tse bapallwang mehaleng ya rona. Ke hoo ba tlo tsebang ka hona, ba tlo kgona le hore ba bapale.

Di-game tsena tsa founung ke bona di ntswela molemo haholo hobane di ntsha bodutu. Ha ke le bus-eng ke tswa mosebetsing ke bapala game, ke le taxing ke ya toropong ke bapala game ho fihlela ke fihla moo ke yang teng hore ke kgone ho ntsha bodutu bo ntshwereng. Le ha ke dutse ko ntlong lapeng ke a kgona hore ke jale game di ntshe bodutu. Ka hoo, ke ae dumela eo.

Papadi e ke e ratang, ke ya pac man. Pac man o teng founung ya ka, ke mo download-ile ka mo kenya founung ya ka. Ha ke mo bapala ke ntsha bodutu haholo, empa ha ke fetse ke monate. Molao wa teng ke hore o bokeletse dintlha kaofela tse ngata tseo tla di fumanang hore o tswele pele ho stage se seng.

Abuti wa ka ke ne ke o kopa haholo hore o tlohele ho bapala game tse tsa eSports. Di ba addictive, di kena haholo mading, o tlo tlwaela ho di bapala. Ka hoo, ha o sa kgona le ho thola nako ya hore o itlhokomele wena ka bo wena. Ka hoo, ke ne ke o kopa haholo hore kopa o emise hanyane ka eSports e eo dulang o e bapala, ha eo tswele molemo haholo. Ke a dumela wa e tshwara eo fe disentenyana, empa tlhokomelo ya hao ha e sa le yo, ha o sa itlhokomela haholoholo-holo. Ka hoo ke ne ke o kopa, ke kopa o tlohele ho bapala eSports. Ke a kopa.

Ntho e ya hore ho sale ho na le di-smartphone re dula re shebile mehala ya rona haholo, e tlo re senyetsa haholo di relationship-eng tsa rona. Ka hoo, molekane wa ka o tlabe a tshwere founu ya hae, le nna ke tshwere founu ya ka. Re dutse re shebane le difounu ha re sa kgona le ho qoqa moqoqo. Re bontshane ka tsa bophelo lapeng la rona or kapa mathata ao re tobanang le ona, ha re sa kgona ho bua ka ona ka baka la difounu. Ka hoo, ho ka se re thusa haholo ka hobane re se re tlwaetse ho dula re shebile difounu tsa rona. Bothata ke bona boo.

Teboho ngwana ko hae, wena ha esale o bapala di-eSports tse tsa hao o na le bothata. Ke a bona jwanong ka hore o tshwara tjhelete e ngata, o bona hantle hore ke wena ntate ya mo ntlung . O se o tella mme le ntate, ha o sa hlompha ebile, ke ao bona. Ka hoo, ke o shebile ke ao eletsa hore tlohela ntho eo oe etsang ha ke e rate. Ke ao bona jwanong hore o so o tella, o bona hantle hore o ntate jwanong ka baka la tjhelete oe tholang moo di-eSports-eng tseo. Ha o win-ne o win-etse wena, ha wa win-ela rona. So tlohela ho re tella please. Ke ao kopa.